Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe. Ka go nna le dikgaisano tse di rulagantsweng sentle le tse di tlhokang bodiredi jo bo kwa godimo, le ka go neya batshameki le balatedi boithabiso le tirisano mmogo.

Ee go ka nna ga bo go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko, tlhaloso e go nna teng ga metshameko mo megaleng, go ka fokotsa go tshameka ka namana ka ditsela tse di farologaneng. Go kgona go fitlhelela motlhofo, metshameko ya megala e motlhofo go e fitlhelela ka dinako tsotlhe le go tswa gongwe le gongwe fa o na le sediriswa se se tshwanetseng le inthanete e leng se se ka dirang gore batho ba e rate go feta go tlhoka go rulaganya le go ya kwa mafelong a a rileng go tshameka ka namana le go ngoka le go itumedisa go tlhoka boitekanelo jwa mmele. Metshameko ya megala ga e tlhoke gore o dirise mmele thata.

O ka leka metshameko ya seteraeke e jaaka Chess kgotsa H-empire kgotsa motshameko ya golwana e jaaka street fighter. Metshameko e tlhokang bokgoni jo bogolo le go itse mekgwa ya go lwa le metshameko ya sports, metshameko ya sport o e tlhoka bokgoni jwa go laola le go rera maano a go fenya, metshameko e ke go neileng ona e na le dintlha tsa kgaisano le boteng jo bo ka go kgatlhang go ya ka fa o ratang metshameko e e tlhokang go akanya ka botlalo le bokgoni.

Metshameko ya inthanete e ka go ama ka ditsela tse di farologaneng fa o tshameka thata. O tlhoka go robala, mathata a boitshwaro, o tlhokomologa ditiro tse dingwe, go tlhoka go itlosa bodutu ka ditsela tse dingwe. Go nale ditsela tse dingwe tse di molemo tsa go itlosa bodutu jaaka go bala, go taka, go opela, kgotsa go itlhatlhosetsa mmele, mme fa o lebeletse metshameko ya mo inthaneteng ga o kitla o nagana ka dilo tseo. Nna ke rata motshameko wa Solitaire mo inthaneteng.

Ke rata metshameko ya se eleketeroniki kgotsa ya mogala thata ka gonne e neela boitlosobodutu le tsela ya go itlosa bodutu. Se se dirang gore ke e rate ke gore e kgona go neela maitemogelo a a farologaneng go tswa go, go rarabolola dilo tse di raraneng go ya go, go gaisana le ditsala. Gape go kgona go tshameka nako ngwe le ngwe le gongwe le gongwe go dira gore e nne bonolo go e dirisa le go itumelela.

O tlhoka kgokagano ya internet e e nonofileng, o tlhoka sediriswa se se tshwanetseng, o tla tlhoka khomputara, laptopo, tabolete kgotsa smartphone e enang le bokgoni jwa go tshegetsa motshameko. O tlhoka software e e tlhokegang, o tlhoka account o ya motshameko, ditshameko di le dintsi di tlhoka gore o ikwadise kgotsa o nne le account o le mo fani wa motshameko, o tlhoka gape tshelete. Ditshameko di le dingwe direkwa fa tse dingwe di na le dilo tse di rekisiwang mo teng ga motshameko. Metshameko e e tumileng Mind Craft-e, Call of duty, League of legends le Roblox.

Lebaka la bo metshameko ya inthanete e tlhoka data, lebaka ke go romela le go amogela tshedimosetso ka nako ya go tshameka, sebediswa sa ho se romela tshedimosetso ka dikgato tsa gago. Kwa ya motshameko le go amogela tshedimosetso ya batshameki ba bangwe. Ditshetlwa le di tsweetswe, di updates tsa motshameko dikgang le di tsweetswe. Di kanna tsa tlhoka go dirisiwa go dirisa data bogolo jang fa o simolola motshameko la ntlha. Se o se tlhokang go tshameka kopano ya internet e e nonofileng, o tlhoka kopano ya inthanete e nonofileng le e bona ya bonako, e tla kgonang go romela le go amogela tshedimosetso ntle le go goga ka bonya.